Ukusebenzisa izinto zokuxhumana esikhathini samanje ikhona, okwenza ukuthi kube lula ukuthi umuntu asheshe ay'thole into ayifunayo noma ulwazi alufunayo, futhi kusebenziseka ngendlela ephephile.

Ukuthi ngibe nayo isathelayithi ngiyikhokhele futhi noma ngithenge yona le engakhokhelwa, ukuze ngizokwazi ukubukela imidlalo ehlukahlukene. Izinyathelo ukuthi, abantu bathole noma isathelayithi engakhokhelwa zinyanga zonke, basebenzise yona le yamahhala.

Sebenzisa indlela elula futhi ehloniphayo ukuze abantu bazokwazi ukulalela uhlelo lami, nokuthi abantu bezizwe bekhululekile futhi bephephile uma belalele uhlelo lami.

Ngingacabangela bona abantu laba engibenzela ibhizinisi, ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi sibahlonipha futhi sibanikeze nento abayidingayo njengamakhasimende ethu.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa kaningi ngosuku ngize ngilahlekelwa nawukubala, ngenxa yokuthi zikhona izinto engizenzayo. Ngingena ku-social media, ukwenza ibhizinesi lami ngisebenzisa yona i-Wi-Fi, esikhathini esiningi. Nasemsebenzini kusetshenziswa yona.

Ngizofika ngibatshele ukuthi amakhasimende abo, into abayihlolile phambi kokuba bayithengise.

Ngiyifundisise kuqala yonke lento engizoyithulela abalaleli bami. Ngiyisho futhi ngokuzikhandla nangokuzimisela ukuthi bayizwisise lento engikhuluma ngayo, futhi ngenze ukuthi kube lula kubo ukuthi bayizwe ukuthi into engiyithulayo imayelana nani.

Yebo ngiyavuma ukuthi yonke inkundla ibe nawo amamuvi noma imibukiso elungele ubudala. Ngoba zonke le zinto, ikakhulukazi bezenzelwe bona abantu abadala ukuze bakwazi ukuveza amabhizinisi abo, izinto abazidingayo, izinto abazithengisayo nokunye okubalulekile kwamabhizinisi nokuthola izindaba.

Ngaba namahlelo abaluleke kakhulu, njengokuthi izingane ezincane zikwazi ukukhuluma izinto eziziphatha kabi, izinto ezenzakalayo emphakathini nokuthi esikolweni baphatha kanjani amalungelo wabo. Imaphi and kumele balandele kuphi, bangenzi kuphi okungalungile. Kungasiza kakhulu emphakathini ukuthi intsha nayo ikwazi ukuzimela uma khona into emuphethe kabi umuntu, akwazi ukukhuluma noma ashaye ucingo ashayelwe kwisiteshi sabantu abasha.

Ngiyofuna ihholo lomphakathi lapho sizokwazi ukuthi sihlele yonke into esifisa ukuyikhuluma nabantu bomphakathi noma abantu abasha. Njalo ngibeke isikhathi sokuthi sizohlanganyela ngasikhathi sini. Wonke umuntu ofuna ukubeka uvo lakhe, alubeke.

Uhlobo lomcimbi lokubungaza umungameli wabo, laluwuhlobo olumnandi futhi olwalujulile wonke umuntu owayelapha, waye jabulile kakhulu.

Ukuba kukhulu kwendawo, nokuthi indawo leyo isuke ihleleke kanjani, futhi iphephe kangakanani. Yiyo into eyenza ukuthi inkundla leyo kube lula ukuthi basebenze kuyo.

Ngike ngahlala ngingenalo idatha isikhathi eside ngenxa yokubiza kwalo. Ukubiza kwalo kwenza ukuthi kube nzima kithi ukuthi sithenge idatha njalo njalo, futhi lisebenza kakhulu idatha liyinto ebalulekile kwisizwe sonke saseNingizimu Afrika, nasezindaweni ezingaphandle.

Kubalulekile ngoba ezinye izinkundla azinawo umthetho izingane zibona noma ngabe yini, izinto ezisabisayo. Izinto ezinqunu, izithombe ezinqunu, abantu abangagqokile. Yingakho kubalulekile ukuthi abazali bazilawule izingane zabo ukuthi basebenzise ziphi izinkundla, bangasebenzisi ziphi.

Ngingabuza kubo abasebenzi basezikhumulweni sezindiza ukuthi kuphephile yini ukuthi ngisebenzise i-Wi-Fi yabo. Uma kungenjalo, bafake i-email address, noma umuntu ozoyisebenzisa afake inombolo yomazisi wakhe. Yiyo into engenza ukuthi kuphephe kakhulu lokho.

Ngingazithoba ngoba kubalulekile ukuthi uma uthulela abalaleli uhlelo noma ubatshele into ebalulekile ukuthi uzethule ngendlela eqoqekile futhi ehloniphekile, nokuthi ubabuze ukuthi yini mhlampe abangathanda ukuthi bayenze. Nikhulumisane, bashaye ucingo bese niyavumelana ukuthi ngingasebenzisa kanjani. Kubaluleke kakhulu ukuthi imibono yabanye abantu uyisebenzise futhi uyazise uma kukhona ofuna ukukuthola kubona.